Tjhehe, tsela e leng hore mafu kapa tsona di-funeral di se di tshwarwa ka teng matsatsing a kajeno ho fetohile haholo. Mohlala, batho ba se ba bolokwa motshehare haholo ka setso sa Sesotho, batho ba ne ba bolokwa hoseng haholo, mme e ngwe e fetohileng ke hore le bana ba se ba ya mafung ka setso sa Sesotho bana ha ba ye di-funeral-eng ha ba ye mafung, e ngwe hape ke enana e ho thweng ke di-after tears ya hore ebe batho ba keteka ka mora hore motho a patwe, ebe ba inwella majwala mono e ba lerata, ka Sesotho ho no ho ilwa, ho tholwa, ho ba na le kgutso.

Kannete re a tseba hore mosadi wa Mosotho o tlameha ho itshwara ka mekgwa e hlomphehileng, ka tsela ya ho hlompha motho e mong le e mong, le hore le yena a itlhomphe le hore le yena ka mora mono a tle a fuwe hlompho, mme e ka ba ngwanana kapo e ka ba mosadi. Ngwanana o lokela ho itlhompha, a hlomphe mang le mang le mang, ha sa kene dilemong tsa ho ba mosadi mohlomong a se a nyetswe, o tla tshwanela hore a hlomphe ba lelapa la hae, a hlomphe monna wa hae le ena a itlhomphe, ka ha kannete nna ha ke tswe lebollong ha ke tsebe hore na banana ba rutwa boitshwaro bo fapaneng ka tsela e feng lebollong.

Ke kena lebenkeleng, ke sa tsebe ditshwantsho tsenono le diphahlo tseno tsa di batlang tseno. Ke bua le basebetsi ba ka mono ka lebenkeleng, ke ba hlalosetse hore na ngwana o itse o batla mofuta o feng wa diaparo le ditshwantsho difeng hobane di fapane di ngata, mme e be ba mpontsha ha ba mpontsha tsona, ke reka tsona tsenono tseo ke di bontshitsweng ke bona hobane bona ba sebetsa ka tsona ba di tseba.

Eya nkile ka kopana le content creator e phehang dijo tsa setso feela a di pheha ka tsela ya sejwalejwale. O ne a pheha mala le mohodu feela mala le mohodu ana a sa o phehe ka tsela yanene ya setso e leng hore a tshelwa metsi fela e be ho itshellwa letswai, ho a butswa, ho a jowa. Ena itse ha mala le mohodu anana a se a le bonolo, a qhala metsi a nono, a hadika mala le mohodu anana ka mafura, a ntsa hadika jwalo ka bona, a tshela onion, a tshela garlic, a tshela ditapole, a tshela le carrot, a etsa mohodu stew.

Ee, mmuso wa rona sena o se nkela hloohong, feela bothata ke hore batho ba bangata ba dulang mekhukhung, o tla fumana hore ba dutse sebakeng se leng hore ha se molaong, ebile ha se ya dumellwa hore batho ba ka dula mono.

Eya, ha o nyetse mosadi ka molao mona Afrika Borwa, o mo ntsheditse mahadi, o mo nyetse ka yona tsela yane ho thweng ke customary marriage, ho tshwana le ha le nyetse in community of property, sena se bolela hore le nyetse ka molao wa karolelwano ya ka ho lekana ya dithoto. Ha motho a o ntsheditse mahadi sohle le sohle thepeng ya hae kapa ya lona, ke sa lona le le babedi le thepa eo mo fumaneng a na le yona, le wena le thepa eo o tlang o na le yona lenyalong ke thepa ya lona ka bobedi. Dikoloto tseo a nang le tsona le wena ke dikoloto tsa hao, feela jwalo le wena haeba o na le dikoloto le yena ke dikoloto tsa hae.

Nna ke tsamaya le dinako tsena tsa sejwalejwale. Mabenkele e hlile a leka haholo, mabenkele e hlile a leka haholo ho etsa nthwena ya tekatekano le ka tsela ya diphahlo tse leng hore dia etsuwa hona jwale. Mofuta wa diaparo o hlileng o etsuwa hona jwale, o ipapisitse le tekatekano ho bomme le bontate, hobane le hona jwale le ka mona ka ho bo ntate o so o e fumana mebala e hlileng e hlakileng. Mebala e ka reng bo pinki, bo perese, bo tshehla, bo tshweu diphahlong tsa bontate, mme leka ho rona ka mona ka ho bomme re se re na le marikgwe, o tla fumana a ntse a entse ska ona ane a bontate le dikipa le tsona dikepisi.